Okhey. Hayi ke makhelwane uphuma apha uhambe elefti and then xa ufika apha elefti uzawubona i-cross road ube sowuphinda uthatha ilefti yakho uhambe straight ungajiki and then xa ufika phambili ikhona i-turn ese-right. Uzawuhamba ngala then ise-right. Phaa phambili uzawube sowuyibona irenki. Xa ufika phaya erenkini ke uzofika uqale ubuzise uba yeyiphi iteksi eya etawuni ngoba zininzi eza teksi and neeteksi eziya etawuni zahlukile. Kukhona eziya etawuni straight, kukhona eziya eVincent, kukhona ezihamba ngeOxford, so wena wenze sure uzawubuza itawuni straight.

Ndithi kaloku uzawuphuma apha uthathe i-turn ese-right uhambe ngala turn ise-right. Phambili uzawuphinda ubona enye i-turn ese-right uzawuhla straight ngayo ke ube sowubona i-cross road phaa phambili, uthathe i-left laa left ikusa straight erenkini. Xa ufika erenkini ufike ubuzise uba yeyiphi na itawuni straight ngoba zininzi iiteksi eziya etawuni qha ezinye zihamba ngeOxford ezinye ke zihambe ngeSouthernwood nangeVincent. So wena wenze sure uzawubuzisa uba yeyiphi eya etawuni.

Ewe, ukhuseleko yeyona nto ndiyikhuthaza kakhulu ngoba zimbi kakhulu iingozi ezenzekayo. Abantu umntu aqhube ibhayisekile yakhe ehamba kweli cala iimoto ziza ngakulo. Loo nto yenza ukuba angaziboni ke ngoku ezinye iimoto iphele imenza afakwe engxakini loo nto leyo abantu batshayiswe ziimoto okanye umntu athi ezama ukuwela imoto ibe isiza imtshayise imbethe ayolala ngophotho.

Yho ha-a akonwatyelwa ndim tshomi. Ukhe jubone laa nto yoba uthi uhamba indlela ende ube udiniwe ngoba le nto uhamba ngayo ayide uyofika ufike iinyawo zidiniwe udubekile umzimba iinyawo zidumbile ulambile nale nto uhamba ngayo ihamba isima endleleni. Hayi iyaduba shem, nam andiyienjoyi, andinawuze ndikhuthaze kwamntu uba athathe uhambo olude ngebhasi ngoba luyaduba yaye luyadika.

Asoze ndimkhuthaze tu uba athathe ibhasi ngoba ibhasi iyacotha and ibhasi icotha nje uhamba ixesha elide, iyagcwala uhlala kakubi ngoba wonke umntu ufuna ukhwela ebhasini ngoba kaloku i-cheap. So ufika uhleli kakubi uxinene ibe icotha kwayona iyakwazi ke nokwenza late so iyasokolisa into yayo.

Iqala kwapha kwaba bantu baqhubayo ngabo abaqala bonele kuqala. Loo nto ke ithi kufanele bona baqale babe nomonde yaye uRhulumente bekufanele ukuba uyaqinisekisa ukuba zonke iindawo ziyafikeleleka xa kufikelelwa kwinto edibene nezithuthi ezinceda abantu ingakumbi abantu abadala. Kwandiswe nenani lazo khona ukuze abantu bangalindi enye ephumileyo eyolanda abanye abantu babe bona besonzakala ecaleni.

Hayi, kaloku ilula laa nto ndingavuma apha kuye umqhubi lo ndihambe nomhlobo wam sibheke phaa kude ibe ngathi siyiyekile yonke loo nto leyo. Sakusithela kuye ibe kungona siphinda siqalisa phantsi ukubhukhisha ngoba ukuba singaphusha sizame ukunyanzelisa sawube kanti senza ubungozi obukhulu ngoba lo umntu kaBolt uya kuba sengxakini kakhulu ngaba bantu be-meter taxi ngoba bakrwada yaye banobungozi.

Hayi, bona bayoyikwa apha ekuhlaleni ngoba bakrwada abanandlela yothetha, abanandlela yokwenza izinto ephucukileyo yaye ke abakwazi ukuncedisana nabantu. Bathetha kakubi, abanabubele, bakrwada baziphethe kakubi, bamdaka abakwazi nokuvumela ukuba ukhwele enye imoto ngaphandleni kwezi zabo ngoba bayokwenzela okubi bakwenzele inkawu ngenja phambi kwabantu.

Yho ingaphela isophuka kwaloo prem ngoba kaloku izinto zihlala kakubi imithwalo yabantu iphathwa kakubi. So kungaphela kwaloo prem yakho ihlala kakubi emotweni kube nzima ngoba kaloku kugcwele imithwalo nomntwana ngapha uyaduba uyasokolisa. So kuyasokoleka khulu uba ungaphatha iprem ube uhamba nomntwana omncinci ukhwele isithuthi sikawonkewonke ngoba ungafika sesingekho kumgangatho ophucukileyo apho uya khona.

Ewe, ndicinga uba bekufanele uba ingaluncedo kakhulu ukuba izithuthi zibe nendlela yazo endleleni.

Xa iqala ungena kufuneka ahambe ayosetsha ii-bags zakhe neempahla zakhe ukuba akukho nto zimbi zingekho semthethweni andule aye ke apho azawutshekha in khona akhuphe zonke iimpepha zakhe neenkcukacha zakhe alungiselele uhambo lwakhe. And then from there uyahamba uyolinda apho kuthiwa makalinde khona ke ngoku ngoba uye uxelelwe apho kuthiwa mawulinde khona. And then ulinde ixesha ke lesithuthi eso lenqwelomoya ukuba sizawube kanti siyahamba.